Ndinganxiba amadakhi am ndinxibe amadakhi am ndibhinqe ndithwale ndinxibe idakhi engaveziyo ndibabonise ukuba ndibahloniphile.

Kuba indoda yomXhosa akufunekanga ithwale endlini kuba iyindoda loo nto iza kubafakela amabhadi emzini.

Baye baqala ukudibanisa isinxibo esifana nemibhaco iilokhwe nezinye izinxibo, abanye ootata ke banxiba iibhlukhwe neejezi.

Ewe, wonke umntu funeke anxibe iilokhwe ijezi nezinye izinto zoomama.

Mna ndikhetha umgidi kunye nemibhiyozo yesizwe. Emgidini okanye imibhiyozo yesizwe ndinganxiba isinxibo sam sakwaXhosa. ndinganxiba umbhaco wam ndithwale entloko ndinxibe umbhaco omde obukekayo omhle ndithwale kuze ndibukeke njengomntu.

Isinxibo sebhinqa elitshatileyo liye linxibe ngokupheleleyo libhinqe kwaye luveze intlonipho. Isinxibo sentombi engekatshati siye sinxibe imibala abalifunayo kodwa funeka nalo luyivezile yintlonipho kodwa akho migomo ebaleka njengomntu otshatileyo.

Ukuveza iingalo namabele ayiyo indlela eyiyo ayilunganga loo ndlela ayihambelani nendlela ekufanele uba abantu bakwaXhosa banxiba ngayo qha ngoku ulutsha esinalo luye lutshintshe yonke. Umntu funeka anxibe ngokuhloniphekileyo nokuzihlonipha ngomzimba wakhe.

Funeka zilandelwe iinkolo neenkcubeko zethu kuba izizukulwana nezizukulwana zizokwazi ukufunda. Xa into iyenziwa ngumntu omdala oko loo nto ingabonisa into elungileyo kwaba balandelayo. Uzawuske ubone ngaba abalandelayo beyenza la nto. Kuba xa uzowugcina inkolo nenkcubeko yethu umane uyenza oko ubabonise uba uzobona nesizukulwana seisizukulwana sizenzela lanto kuba zibonile zifundile kubo.

Ndingamcacisela kanje ndingathi isiduko siye sichaze uba ungowaphi kwaye uvela phi. Xa ungena siduko iyafana nomntu ongazaziyo uba uvela phi, isiduko siye sichaze ingcambu yakho uba yasuka phi yasuka phi abantu abanje uzazi nekhaya lakho uzazi nabantu ohlobene nabo nabantu bakokwenu. Kwaye uzazi ukuba ubomi bakho buzawuba njani okanye ubone ubomi bakho buzowulandela eso siduko na.

Kuba umama kakade intombazana okanye umntana uye asebenzise isiduko sikamamakhe ukuba akahlawulwanga, nokuba uhlawuliwe angasebenzisa. Kodwa umntu ohlawulwayo ufaneleke asebenzise esikatatakhe. Le ntombazana le yona ewe ingabi nayingxaki yokusebenzisa isiduko sikamama wakhe akukho nto irongo.

Ewe, kuba ulutsha lwangoku luvele lungayazi iintanga zabo alunandlela yothetha yazi ulutsha lwangoku. Abakhuliswanga ngengqesho abantu abathi lizawube ikhuliswe ngathi.

Ewe, ukuzilanda wakha imvelaphi yomntu ukuze uyazi uba ngumntu wakokwenu okanye ayingomntu wakokwenu. Nalapho ayithi loo nto xa engengomntu wakokwenu akufunekanga ukhe ubudlelwane nalo mntu uthile.